Fa ke palama sefofane gantsi ke ikutlwa ke itumetse thata ebile ke tshogile sekai ke itumeletse dilo tse di nkgatlhang tse ke tlang go di bona gape ke lemoga le leeto ka bo lone Aforika Borwa mo dikerekeng le mo meletlong ya setso.

Ee, ke toro ya me go palama sefofane ka gonne ke batla go tsamaya le go bona mafelo a mašwa, ke rata go palama sefofane se se yang kwa Japan-e ka ntlha ya setso le thekenoloji ya kwa teng fa ke ne ke tshogile e ka tswa e le ka ntlha ya go tshaba bogodimo kgotsa go tshwenyega ka difofane.

Pele o beeletsa tlhopha toropo ya gago e le go Lagos, gomme o tlhole ditokomane tsa gago eleng passport-o ya gago book-a difofane kwa boemela fofaneng jwa Aforika Borwa batla lefelo la go tsena la sefofane sa gago gomme ya kwa kgorong mme o palame fa o bidiwa tsena mo moleng wa di-pass-a tsa dinaga disele gomme o tlhagise passport-o, Visa le foromo e e tladitsweng ya go goroga Nigeria.

Tirelo ya bese e siame dilo tse ke di ratang ya mathomo gantsi ditlhwatlhwa tlase go feta dithekisi kgotsa go palama terene, o ka iketla go na le go tlhoma mogopolo mo go kgweetseng le mo pharakanong mo mafelong a a tlhanaselang di fokotsa pitlagano le kgotlelelo.

Ka dinako tse dingwe metšhini ga e bale karata sentle karata e felelwa ke madi go sa lebelelwa kgotsa go thata go bona mafelo a o ka e rekang kgotsa wa e tsenya gape mo go one.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese o babalesegile o tshwara nako o maitseo ebile o a thusa ba dira gore go ya tirong go nne molemo ka go kgweetsa ka thelelo go tshwara bapalami ka tlotlo le go boloka leeto ka nako.

Strike se ka kgoreletsa bapalangwa sa baka ditiego le go pateletsa bapagami go batla ditsela tse dingwe tse di turang kgotsa tse di sa siamang mme seno se dira gore ba kgobege marapo le go latlhegelwa ke nako ya go ya tirong.

Dibese di tsamaya ka dinako tse di beilweng go boloka thulaganyo e e ikanyegang le go direla bapalami ka tsela e e nnang le matswele fa bese e ne e ka nkemela ka dinao ke ne ke tla palama ka bonako ke duela kgotsa ke tobetsa karata ya me ya go duela ke bo ke batla setulo ka petsana gore ke kgone go nna fatshe.

Ee, e kile ka fosa ke bese pele nako e nngwe ke ne ka nyatsa nako ya go tsamaya ka dinao go ya kwa boemelong mme ka nako ya fa ke goroga ke ne ka bona bese e goroga nako e nngwe pharakano kgotsa tiego e e sa lebelelwang kwa gae jaaka go baya sepatšhe sa me sentle go ne gwa dira gore ke nne thari go e tlhoka go dirile gore ke emele bese e e latelang.

Ee, go ile gwa nna le maemo a dibese mo lefelong la gaetsho mme a ne a dira gore go nne motlhofo go ya tirong ka gonne ke ne ke kgona go palama bese gaufi le gae fa go nna le ditshupetso tsa dibese, bapagami ba amiwa ke go diega maeto a a ungwetseng ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa mosepele le kgatelelo ya go batla dipalangwa tse dingwe.